Ntate a na o ne o tseba ka app e bitswang AI App ena e thusa ho boloka maemo a bophelo bo botle le a maikutlo. AI e thusa ho kenya dintlha tse ngata le ho ba le bophelo bo betere. E thusa batho ho fumana dihlahiswa tse nepahetseng ka ho sebedisa data, AI e ka ba le thuso ho fana ka maikutlo a bophelo bo botle, jwalo ka ho ntlafatsa maemo a maikutlo, ho hlalosa mathata a bophelo kapa ho hlahisa ka mokgwa o nepahetseng maikutlo a mang.

Di-chatbot di ka araba dipotso tsa bareki ka potlako le ka ho nepahetseng. Di-virtual assistant tsona di ka hlophisa mananeo ho etsa diqeto ho latela maemo. Ha e le hantle, ba tseba feela tseo ba ithutileng tsona ka ho botsa, empa ha ho na kutlwisiso le ho latela dikarabo tsa batho di-virtual assistants di ka nka dikarabo ka botsamaisi, empa ha di na bokgoni ba ho hlophisa maikutlo jwalo ka motho, ha e le medi bakeng sa ho etsa mesebetsi e fapaneng, ka bomadimabe ha ho na bokgoni ba ho utlwisisa dikahare le ho etsa dipheto tse ikemetseng ka tsela ya motho.

Ditaba tse seng tsa nnete di ka baka hlokofatsa, kgalefo le diketso tsa mafu tsa maikutlo kapa tsa bophelo ha ditaba tse senang motheo o tshepisang ho ka baka qeto e sa nepahalang e ka senya tshepo ha batho ba amohela ditaba tse seng tsa nnete, ba kgona ho tsosa le ho qosa diketso tse tsamayang ka tsela ya ho tsamaisa dipotsiso, ho bohlokwa ho bona le ho hlahisa mohlodi wa ditaba. Mohlodi o tshepahala le o tshepesang haebe di-article di qoswa ho tswa ho mohlodi o sa tsebeng kapa o sa ikemisetsang.

Ha o latela motho metjheng ya ditaba, ho molemo ho tseba hore o rata mohopolo kapa maikutlo. Ha o latela ba susumetsang, ba nang le tsebo e tshepisang o ka fumana ditaba tse nepahetseng le tse monate. Ho amana le bophelo ba kgolo, batho ba latelang ba sutsumetsi ba bang ba fana ka mabaka kapa ditshebeletso le ho fana ka mesebetsi e metle. Ba ka ba hlalosa ho hlophisa le ho senya diketso ka lebaka la bohlale bo ikgethileng, ba ba latelang.